Dikotsi di ka direga di le dintsi ka gore batho nkabe ba kgobokane, bana ba ka gobala ga batho ba taboga kgotsa ba dirile modumo. Batho ba ka tsaya majwe ba ngata dikoloi tse e le gore nkabe di batla go tsamaya di thibela batho gore ba sa ya meberekong kgotsa ditoropong.

Di rarabolola mathata ka gore o tsena gaufi kapa ka bonako kwa tirong. Ga o dule o emela tekesi e tlale pele, fela ga ba bitsa ba etla. E dirile tiro ya rona bonolo mo go tsa pabalesego, gore fela o babalesege tshwanetse e re ga o tsena mo Uber-eng kgotsa yone Bolt o romelele batho ba ko ga nyena gore o kae o tsamaya kae, gore o babalesege.

Tirelo tsa Uber ke tsone di ka direlang batsofe tiro e nne bonolo ka gore batsofe ga se batho ba ba ka dulang sebaka ba emetse tekesi e tlale kgotsa ba dule sebaka kwa bookelong. Jaanong e a go ba direla tirelo bonolo ka gore fela ba e bitsa, e e tla.

E ama tsela e e kgale go dirwa ka yone ka gore batho ga ba sa tlhole ba batla go dira dilo ka tsela e neng di dirisiwa ka teng pele mo dijareng tse di fitileng. Jaanong batho ba batla dilo tsa ileketeroniki mo nakong ya jaanong.

Ke tlile ke a tsaya loeto gotswa mo ke dulang teng ke ya kwa Mafikeng. Loeto lo o le ne le se monate ka gore bese ga e se mo okareng wa dula wa iketla, ga e tshwane le tekesi. Bese gape ga e tsamaye e tlhamaletse, e tsamaya e tsena metse le metsana, jaanong o tsena setse go le thari ko o yang.

Mo App-ong ya Bolt, o simolola ka go tsenya maina a gago, dinomoro tsa founu le gore o dula kae, le karata o ka nna wa e tsenya gore ga o duela ga e le gore ga ona tjhelete mo letsogong, wa kgona go duela ka karata. Ga o fetsa go ikwadisa ke teng mo o kabo o kgona go tsena mo App-ong, o ba bitsa ga o batla go ya go le gongwe.

Ke nagana gore dibese di tsamaya ka nako e e rileng ka gore ga di tsamaye motshegare otlhe jaaka ditekesi, di na le nako e e rileng, e leng gore ke ya phakela mo mosong le ya di-middag-a ga e setse e boa. Ga bese e ka, e ka ema ka dinao, nka e emela ka gore mo nakong e ya jaanong, ke yone e kereng e botoka mo go tsa ditšhelete.

Ga gona sepe se e leng gore ke bona se le phoso kgotsa ke sa se rate ka dibese, ka tsamaiso ya dibese. Ke bona di diriwa sentle ba tsamaa ka molao, ka mananeo.

Nka se rate go nna mokgweetsi wa tekesi kgotsa go rotloetsa banake gore ba nne bakgweetsi ba tekesi ka gore dintwa di dintsi mo ditekising, lenyatso le le ntsi mo ditekesing. Bangwe ba bone ga ba tshedisane sentle ka lebakeng la mona kgotsa go nyatsana teng mo lenaneong leo la ditekesi. Ke mmereko o e leng gore o kotsi.